Ke tswa etsahallwa ke ntho e bohloko empa hee qabola hanyane hobane. Ntate enwa ke kopile a nthuse ke shebisise di-taxi tsa Randburg hobane ne ke batla ho ya Randburg ke sa tsebe hore di-taxi tsa teng di kae. Ya ba motho oo a nsupisa tsone a ba batla ke mo patale, ya ba kea mo patalla kea moo a nsupiisitseng teng. Ha ke fihla moo ba njwetsa hore ha se di-taxi tsa Randburg, ya ba motho oo hana mo fumanehang teng.

Ba ne ba nketsa hore ke sa ikutlwa ke le hantle moyeng, hobane ba ne ba nahana hore ke tla ba thulisa koloi ha ntse ke kganna le bona.

Ke tla mo tlohella feela hobane ha ke leqhoko, ke mokganni o eleng hore ha ke leqhoko. Mang le mang kea mo tlohella a etse se batlang ho se etsa tseleng.

Ntate wa ka kapa mme wa ka nna le mokgotsi wa ka mona re lahleile. Re tseleng e yang Kapa empa hee re lahlehile, re kopa o re supise tsela o re bontshe mo re tlameha re teng kapa re ye teng hore re sa senya mafura a mangata ho feta.

Eng ama selemo le selemo, hobane kea sebedisa ditshebeletso tsa bone neng neng, le neng neng. Jwale hee e lematsa pokotho ya ka.

Merwalo ya hae o tla e fumana ha ka contact-a company eo, e leng hore oe sebedisitse, kapa o tla fumana ka ba tla mo fa meputso e itseng ho latella hore na o lahlile eng.

Ke hopola ke tsamaya ka bese ke tloha Kimberly, kea Cape Town. Ke santsane ke le monyane, Ke ne ke ratile haholo hobane neke tsamaea le lelapa la ka. Ebile bana ba re fa dijo ba re fa le dintho tsa ho nwa re le beseng, and-e le teng e fihlile ka nako.

Ho se nwe jwala tseleng ke ntho e bohlokwa haholo, hobane wa qala o re o nwa jwala. O tlo tla etsa diphoso tseleng tse leng hore di tlo lematsa batho ba e leng hore o kganna le bone le batho ba bang ba tseleng. Mme hee ha ba tlameha ho nwa jwala o nwe jwala ha o le mong kapa ha o se kganne.

Ditsela di ngata, nka mo romella yone ka PEP-e, nka mo romella yona ka courier. Nka mo romella yone ka Pudo. Di di ngata haholo hore nka di bua hona tje.

Ee nka ba kgothalletsa, hobane e etsa dintho hore di be bonolo.

Se dula se etsa hore ke dule ke tsamaya ka N1. Ke taba ya hore ke tsela e straight, mme ha ho na metjeko-tjeko e mengata. Rea kena rea tswa re fihla moo re tlameha re fihle teng ka nako.

Ntate wa ka tikete ena ke rekile tsatsing lena hoseng ha ne ke bona flight ena. Nka o bontsha hore ke rekile website-eng efeng. Ka nako mang, ke o bontshe le hore email ena ba n-sendetseng yona ke ena e nang le tekete. Jwale ke kopa na le wena re sa sokodisana ke kene nthong ya ka, ke tsamaye ke o bontshe.

Tjhehe hona tjena ha kena koloi ya hore nka ba tsamaisa. Empa hee haeba ke tlamehetse ke reke koloi, nka reka koloi ya Avansa. Hobane ke seven seater e hantle e comfortable ke ba tsamaisa ka di-turn tsa bona, hobane kea tseba kgwebo ena e ka nlokela. Le hape mo nka ba isang teng nka ba isa Free State stadium-o, nka ba isa nka ba isa sports center. Le teng ke tla ba isa Setjhaba Lounge mo e leng hore ho monate teng.

Ho tla tswa hore na ba batla ho fumana eng ha bonolo. Mohlala, haebe ba batla ho fumana dijo, nka etsa bonnete ba hore ho dula ho na le motho kapa batho ba e leng hore ba ba tlisetsa dijo ka mehla le matsatsi. E be bone ba lefa.

Ke rarollla maemo ka ho bua le ho dumela e sa le nako hore ke nna a phoso. Hobane e tla tlodisa dintho tse ngata ka pele, ebile e tla etsa dintho hore di be bonolo ha ho lo jwalo.

Ee ntho eo, e ka sebetsa ebile e dula e sebetsa. Nka e kenya tshebetsong ya ho ya mafung.

Ntate taba ena ya hore o mong wa di-taxi ebile o na le sethunya, e tse hore ya ka e ntshabe. Le batho ba bangata ba ntshabe. Empa hee ha ho na se ka etsahalang hobane ho se ho le jwalo, ene bophelo bo tswela pele.

O tlameha hore pake ke metsi a mangata, o tsamaye ka metsi a mangata le dijo tseleng. Hobane di tla thusa hore o dule o na le matla.

Ntate wa ka kapa mme wa ka, ke ne ke batla ho jwetsa hore bese ena e e tlameile ka nine. Ha se e fihle hona le hona tjena, and hona tjena ke twelve. Ke kopa le etseng bonnete ba hore bese ena ha fihla re tsebe ho tsamaya hobane le re senyetsa nako.